kwalapha kubo ukuba bakuxelele uba ungakwazi nini na uphinda ubuye uzowathatha ngoba awukwazi uwathenga, imali awunayo, kungenxa yokuba uze kwisibhedlela sikarhulumente.

Amakhaya amaninzi awathathi ntweni, futhi abantwana abaya esikolweni bengatyanga baphinde bahlale bafunde bengatyanga iba nomthelela ukuba bangafumani or bangapasi. Loo nto ke yenza into yokubana urhurumente wenze into entle kakhulu ngozisa iinkqubo zokutya ezikolweni khona ukuze abantwana bafunde nabo behluthi.

Ngezigidi ngezigidi zamawaka eerandi, ukufundisa abemi boMzantsi Afrika uba bafunde ngokubanzi nge-HIV and AIDS futhi neenkqubo bazikhupha kwiindawo zonke, ukwenzela abantu bakwazi ukulwa esi sifo. Neepilisi ke zakhutshwa, futhi zakhutshwa mahala.

Kukumkhumbuza ukuba abone banzi, yintoni ebalulekileyo, icuba nosapho lwakhe. Ngoba thina singothetha sophele kodwa isigqibo sokuyeka ukutshaya sizawuphuma kuye, nokuthi akhethe uba yintoni ebalulekileyo kobakhe ubomi. Ukuba azibulale ngecuba okanye alwe, alwele usapho lwakhe? Iyawuphuma kuye.

lokuqala xa uzakwenza i-CPR kukuthi umntu ozawube ekhona ongomnye abe efowunela u-ten triple one logama ke wena ke usiya umlomo kumlomo, umnceda umvale iimpumlo, umphefumlela. Usuke apho uthathe umphakathi lo wesandla uzame ukumhlikihla isifuba, ade abe uyaphefumla.

Kukuthetha nentwazana le ikwaziyo ukuthetha ngezandla, ukwenzele itolike itolikele umama wayo yonke into endawube ndiyithetha.

Kukumcenga nokumbonisa ukubaluleka kokuthatha ezi pilisi, nokuncedayo impilo yakhe, ukwenzela naye azive engumqemana.

Angancedakala, futhi ancedakale engakhange wakhupha mali kuzo iinkqubo zikarhurumente zoogqirha abaqeqeshelweyo ukuthetha nabantu abaneengxaki ezibahluphayo emiphefumlweni yabo.

Ndicinga into yokubana thina bantu bakwaNtu sizalwe sinazo izisombululo zempilo yethu ngoba amayeza akhiwayo ngawona mayeza angakhange afakwa izinto ezinintsi ezifakwayo ngabafundileyo, futhi nezinalo uncedo olukhulu. Kona kona imfundo yemveli ibingasinceda kakhulu ukuba sinciphise izifo ezinintsi ezikhoyo, nesiphila phantsi kwazo.

yokubana kunzima xa ungumntu ongutata ukulikhupha, ukulihlanza iqiniso linjalo lokokuba uyahlukunyezwa endlini ngumntu ongumama, ngoba abantu abangootata bakhuliswe kusithiwa indoda ayikhali. Bakhuliswe ukuba bona ngabantu abaqinileyo ekufuneka into ibe ngabo abahoye ikhaya, nabo ababeka umthetho, ngoku iye ibonakale njengento or okanye ingathi awungotata ncam xa uthe wahlukunyezwa ngumfazi endlini. Ngoku kunzima ukuthetha inyaniso, uyibeke etafileni, eyokuba uyahlukunyezwa.

Ngoba ndikholelwa uba uThixo uneempendulo zonke, futhi imeko endidlula kuzo unenjongo, okanye kufuneke ndifunde nto kuko konke endidlula kuko. Ngoba iingxaki endihlangabezana nazo ngoku zezi zindenza uba ndibe ngumntu ongcono kwiminyaka ezayo yangaphambili, futhi neengxaki endawuphinda zindivelele zizawufika ndifundile kwimeko ebeke ndadlula kuyo.

Kakhulu uba umntu intsholongwane le ithomalale. Ngoko ke xa uzawuyeka ngoba ingabonakali egazini, uyeke, iipilisi zakho loo nto ithetha ukuthi zizawuphinda iintsholongwane ezi bezikugulisa ziphinde zibe namandla okukwenza ugule uze ulinabele elikaqaqaqa. Kubaluleke kakhulu ke ngoku ukuthi umthetho owunikelweyo ngoogqirha, qhubekeka nawo ukwenzela uzokuphila impilo ende.

Ke kubalulekile uba baziyele, khona ukuze impilo yabo ibe ngcono. Ngoba uba abanokuya ngoba umntu esithi yena kwelakhe isiko aboluki, izawubeka impilo yakhe emngciphekweni. So, kuhle xa beziyela.

Kuyintlungu enkulu eyokuthi abantwana bathi bekhubazekile baphinde bangabinazo izikolo zokubanceda. Umntana athi eziva uba wohlukile aphinde azive ehluke mpela ngoba akanayo indawo yokufundela. Urhurumente nganga angayisela iso le nto yokuba emaphandleni zingekho iindawo apho banokwazi ufunda khona, ngoba kubalulekile ukuba bafunde, kubalulekile uba bazive bephelele. Futhi ke imfundo, abantwana bonke ibenza into yokubana bazive bephelele, benekamva eliqaqambileyo.

zonke, nalapha ke entliziyweni yakho kunzima ukuzithetha izinto ezithile ngenxa yokuba uyintloko yekhaya. Iyintlungu into yokubana awunokwazi ukuthetha konke ngenxa yokubana umphakathi angakujonga kanjani na, akujonge njengendoda elibhetyebhetye. Kunzima ke emadodeni ukuchaza iintlungu neemeko abahlangabezana nazo emakhaya ngenxa yendlela abantu bokuhlala ababajonga ngayo.